Ne ke thabile haholo, ke ikutlwa ke dutse ha monate ho sena hore ke dutse ha bohloko kapa hona le motho o ntudisitseng ha bohloko. Ke dutse ha monate, ke iketlile ebile ke sa hatsele. Le ha ke batla ho lo sesa ke ya ke kene, ke ntshe metsi ha monate, ko re ke ikutlwile maikutlo aka a thabile, ke ikutlwa ke le motho ya maemong a phahameng.

Ke nahana hore bakganni ha ba na mamello ditseleng, ka lebaka la hore, haholoholo ba di-taxi, ka lebaka la hore ba shebile ho etsa tjhelete, ba shebile ho etsa tjhelete ho feta ntho e ngwe le e ngwe. Ba sena taba hore motho wa feta kapa ba shebe batho ba fetang moo diterateng kapa diroboto haeba di kwetse la ha dibutswe, ba shebile fela ho etsa tjhelete e ngata letsatsi le letsatsi, mme ba dula ba tatile haholo, ba dula ba tatile ka nako tsohle.

Ke ikutlwa ke swabile haholo ebile ke utlwile bohloko haholo, ke bona hore ke phakisetse ko teng ke lo kalama taxi hobane, ke se ke le lata mosebetsing. Letsatsi la ka ha le tsamaya monate ha ke fihla mosebetsing, ke ile ka tjhekiwa ka lebaka la ho tla lata, mme ke ba hlaloseditse seemo sa ka sa hore terene ha ya fihla seteisheneng, mme le ha hole jwang ke kgathetse ebile ke ikutlwa moya wa ka o le fatshe haholo ka seo se nhlahetseng ka letsatsi la kajeno.

Ke hobane nakong ya hona tje di-bus, ka nako e ngwe re tla utlwa ba re ha di tsamaye ka lebaka la hore, bakganni ba tsona ba strike-ile ka mabaka a fapaneng. Jwale batho ba se ba tshaba ho re ba tshepe hore ba tla di sebedisa ha ba ya mesebetsing kapa dikolong, ke ka hoo ba qetellang ba se ba sebedisa di-taxi haholo.

Ha ke shebile ntwa ena, ha se ntwa e tla felang, hobane batho bona le rona re le setjhaba, re batla di-Uber, mme hape re batla ntse re sebedisa di-taxi. Jwale ha ke shebile ntwa ena ha se ntwa e tla felang hona jwale. Ha o ka fihla nako eo ba dulisanang mofatshe ba mamelana, mme ba fihla mo qetong ya hore ba tla sebedisana.

Ee, nka kgothatsa batho ba baholo haholo hore ba o sebedisa, hobane e o beha gate-ing ya ntlong ya hao, mme eo nka gate-ing ya ntlong ya hao, e o ise moo o yang ko teng gate-ing kapa monyakong, mme e o nke moo o tswang ko teng e o kgutlise hape gate-ing. Jwale ho batho ba baholo ke bona e ka ba thusa haholo hore ba se ke ba tsamaya nako e telele, pele ba kalama ntho tse tshwanang le bo di-taxi.

Ke rata haholo ho ya toropong, hoseng ke kalame taxi hobane hoseng ke moo ho sa tlalang teng. Ha hona sephethephethe sa batho ba fetang, ha hona sephethephethe sa dikoloi le di-taxi ke moo ke kgonang hore ke etse ntho tsa ka hantle ke imametse, mme ho se na sephethephethe.

Ke tissue, ke diaparo hobane bana ke bana ba ka tla ba e fedimaka kapa ba itshenyetsa, ke dijo hobane ba tla ba lapa mo tseleng, ke metsi hore ba se ke ba nyorwa ntse re tsamaya re le mo leetong.

Ee, ke bona setjhaba nna se leka ho ba hlokomela haholo. Le ha e le hore ka nako tse ding ba bang batho ba baholo ha ba thole hlokomelo e tshwanang le ya ba bang, empa ke bona setjhaba se leka ka hohle hore ba thole hlokomelo eo e ba tshwanetseng.

Ee, ke ithutile hantle ka hore koloi e pakuwa jwang. Ke hore o shebe pele koloi e ka pele ha hao le e ka morao hore di pakilwe ka tsela e feng, le hore ka mokgwa o tlo pakang koloi ka teng o tlo kgona ho tswa na, ha koloi e ko pele le e ko morao, di so tsamaye. Le hore koloi mo seterateng kapa batho ba tla kgona ho feta hantle na, nthwena hape ke hore o se ke wa paka moo ho nang le sephethephethe haholo teng hore o se ke wa sitisa le batho bao ba rekisang.